Ukufakwa ko-Wi-Fi emabhasini kungawusizo olukhulu futhi kungenza ukuthi lelo bhasi lelo abantu bathande ukuligibela kakhulu ngoba akekho umuntu ongayithandi i-Wi-Fi. Abantu baneyidingo eyiningi eyidinga yona i-Wi-Fi noma idatha eyinkundleni zokuxhumana. Njengokuthi abanye bayothi bangathola ithuba lokuthi bakwazi ukuthola ulwazi abathumelelwe lona, ngabe ngaba ama-imeyili noma iyinkundla zokuxhumana eyikhona la efonini?

Kubaluleke kakhulu kubona abashayeli nabanikazi bezinkundla zokuhamba ngoba kuphephisa bona nabo ukuthi bengabanjwa inkunzi ngabantu ngenxa yokuthi baphethe imali, uma kukhokhwa ngemali. Kodwa uma bekukhokhwa ngawo amasitimu noma amathikithi, kunzima ukuthi kungababanjwa inkunzi ngoba izigebengu zifuna .

Cha bo, angikaze ngibanjwe inkunzi futhi akekho umuntu engimaziyo osondelene nami okebanjwa inkunzi.

Ukuthi kwabazokuthutha bomphakathi bakhelwe indawo lapho ebizwa njengokuthi irenki, lapho abazotholakala khona. Abantu bomphakathi bazofika bezogibelela khona uma baya eyindaweni eyithize. Kube yindawo ephephile nevikelekile. Bakwazi nabo ukugcina iyimoto zabo uma wukuthi bayishiya khona njengamatekisi nalo lonke uhlobo lwemoto.

Lokho kuya ngumuntu ukuthi loyo ohleli phambili uyena kumphatha kanjani lokho. Kodwa ngakimi, ngizwa ngiphephile ngoba umshayeli engeke ize ephazamiseke ngokuthi kumele eqoqe imali anikeze abantu oshintshi bakhe. Manje-ke ngizizwa ngiphephile. Ngijabule kakhulu ngakho.

Engingambuza khona ukuthi baqinisekise kanjani ezokuphepha kwabo njengoba besebenza nje umsebenzi onzima kangaka.

Ukuhamba ngebhasi ngiyengahamba kanye ngalo. Bekuwuhambo ngokwesonto, siye enkonzweni ethize, e-Hammersdale, eThekwini. Okuyilapho kuphela, angikaze ngiyigibele ngohambo nje lwami.

Ukusebenzisa amabhasi kuba usizo olukhulu eyimpilweni zabantu, nakimina ngoba amabhasi abiza inani elincane. Uma ugibela wona kunokuthi ugibele, mhlawumbe itekisi, noma imoto encane. Libiza kangcono lona. Abantu bayakwazi ukuthi baligibele noma bani.

Yebo, uba ukuba isikhathi esiqinisekiswe ngempela, asinembe ngempela, afika ngesikhathi futhi aphephile, awahambi ngokugijima, .

Ukuthi kukhethwe ithimba elizobheka, elisebenzisana nabaphathi bomthetho, elizobheka ukusebenza kwamatekisi ukuthi asebenza kanjani, nangendlela elungile futhi esebenzela wonke umuntu, ukuze kungabi nakuxabana futhi kube indawo ephephile nesebenza ngomthetho.

Singaqinisekiswa ngokuthi abaka-transport-i bangayivumeli inkundla yokuxhumana noma itekisi ukuthi lithuthe abantu elingazange lihlolwe abaka-transport, ukuthi ngabe likumele yini ukuthi lithuthe abantu, noma lisesesimeni esikahle yini na. Ngaphambi kokuba itekisi lingena emzimleni, kumele liqale lihlolwe.

Uhulumeni angasebenzisana nezinkampani or namabhizinisi lawa asebenza ngezokuthutha ukuthi aqashe lawomabhizinisi ukuthi ayosebenzela emphakathini, eholelwe uyena uhulumeni. Bese-ke okungenzeka ukuthi lawo mabhasi noma lawo matekisi athuthe abantu mahala, noma abantu bakhiphe imali encane, ingebe iyona ejwayelekile, ukuze ikwazi ukuholela usomatekisi. Bese iqhubeke, abantu bakwazi ukuthi baye eyindaweni eyithize eyiphephile. Kungabi amatekisi amaningi namabhasi amaningi, noma ngabe ibhasi elilodwa, kodwa likwazi ukuthi lisize abantu. Namanye amabhasi amanye aqashelwa abantwana besikole, abafunda ekudeni.